Ndingakhetha uSpotify ngoba uSpotify yena uyafikeleleka, awubhatali mali ininzi kwaye umculo uwufumana rhoqo, umculo owufunayo, umculo omtsha ufika ekhona.

Ngoba kaloku abayinikezi, abayazi bona, bathi kum abayazi ipini. Kwaye iWi-Fi isetyenziswa ngabantu, ngabasebenzi baphana, abasebenzi baphaa. Ndaziva mna ndikhubekile emoyeni ngoba bendicinga uba iyakwazi usetyenziswa ngumntu wonke, umntu oyothenga phaya.

Ngoba kaloku abanye abantu abanayo laa mali yokuthenga umabonakude ngoba umabonakude ubiza, ubiza ixabiso elikhulu.

Into endinoyenza ndingathatha into noma ekuthiwa yi-box ndibachazele iifowuni, iifowuni zabo mabazifake ebhokisini ibe phaya xa liqala ixesha losebenza baphinde bazithathe xa bazawuhamba emsebenzini umsebenzi ugqitywe. Ngoba loo nto leyo yenza uba umsebenzi ukhawuleze.

Into abanoyenza yilaa nto uba kuthiwa mabathenge laa nto kuthiwa yijanareyitha ukuze ka kumke umbane bavele bafake intambo phaa kulaa janareyitha kuhlale ekhona umbane kwaye iWi-Fi ingachaphazeleki.

Ukuze bazokwazi ubona iingxaki, babone uba ithini into yekhampani. Ingaba ibheka phambili okanye ithini? Bangaphi abantu abathile abafuna into ethile? Bazokwazi ucacisa yonke into eyenzekayo ekhampanini.

Ilula loo nto leyo. Bona mabafowukhase kwiincwadi zabo bafunde bangasoloko bejongene noonomathotholo. Bayeke usebenzisa ixesha elininji kwiintatheli, mabenze umsebenzi wabo wesikolo. Uthathe neefowuni ubachazele bangazifumana iifowuni, balala ngexesha elithile, ubabekele nexesha lolala bayeke ulala .

masiye isebenzise ifowuni, iselula le yakhe, le nto kuthiwa yifowuni. Ngoba kaloku izinto ezininji kwaye le nto kuthiwa yi-intanethi iyafumaneka phaa ukwazi , ukwazi ukukhalisa umculo kwi-intanethi. Okanye abe noSpotify, ndizame umenzela uSpotify efowunini yakhe.

Ubukela ibhola ngoba kaloku yeyona, yeyona nto idibanisa abantu bonke emhlabeni kwaye abantu bayayithanda le nto kuthiwa yibhola.

Datha ezo ezifana nezeveki ngoba kaloku ziyenzelwe ixesha elithile, azenzelwanga uba mazilaste ixesha elidana.

Utshintsho olwenziwe yimfonomfono kukuba zonke iindaba uyakwazi uzifumana zithi gqi kuwe usacofa imfonomfono yakho kwaye uzifumana lula ngoba i-intanethi ikhona kwimfonomfono.

Iingxaki zokusebenzisa i-social media kukuba zonke izinto, ufumana zonke izinto ezenzekayo emhlabeni kwaye uye uncokole nabantu abaninji. Yiyo loo nto leyo iyingxaki ngoba ngoku asisakwazi uthetha elaa hlobo sasithetha ngalo kuqala ngoba wonke umntu ubhizi ubhizi kwimfonomfono yakhe.

Iimeko ezifana nento yoba xa kufuneke ufumanekile okanye kufuneke ufumene loo mntu lo umfunayo ukwazi ukumfowunela, okanye ikhona loo nto leyo funeka uyiyalezile ukwazi ufumana loo mntu funeka umfumene uzokwazi umchazela ufuna into ethile.

Abantu bazisebenzisa ngokuncokola nabanye abantu iifowuni. Baphinde bazisebenzise ngokukhangela izinto endaweni ethile, nabafuna ubheka kuloo nto bayayifumana uba umntu uhlala phi. Baphinde ke befuna ukhangela omnye umntu okanye befuna ukuthuma, mhlawumbi awukho apha ecan' kwabo, bakuchazele efowunini.